Izinselele abantu basemaphandleni abakhubazekile ababhekana nazo. Ukuthi kubathatha eside isikhathi belindile izinsiza zabo noma befuna ukuya abanayo imali.

Ngiphatheke kabi kakhulu ukuthi ngivuke ekuseni ngayolinda eklinikhi ulayini kodwa angulutholi usizo. Sengilambile, ngiyagula, sekuntambama, ngize ngibuyele ekhaya ngingazange ngithole usizo. Kubuhlungu kakhulu.

Alukho ushintsho uhulumeni alenzayo kubantu . Ngoba kubuhlungu uhleli ekhaya uyagula, unakekelwa abantwana, unakekelwa umndeni wakho. Kodwa okubuhlungu awukwazi ukuya nasemtholampilo ngoba funeke ufune imoto. Uqhashe imoto ezokulanda, ikuhambise, iphinde ibuye. Kuyilapho nemali ingekho.

Uyazi mngani wami, ama-ARV's umshanguzo odambisa isifo sengculaza emzimbeni wakho. Okwenza ukuthi nawe uphile isikhathi eside njengawo wonke umuntu.

Ukugwema lokhu ukuthi amantombazane angakhulelwa, kufanele bafundiswe ngokuthi baye emtholampilo bayohlela umndeni.

Ukuthi kusabalaliswe njalo umkhankaso wolwazi mayelana nokuhlela imindeni emisakazweni, nasey'nkundleni zokuxhumana.

Abahlinzeki bezempilo basebenzisa umtholampilo kamahambanendlwane. Lapho abantu behlolelwa khona isifo sofuba, babuye bathole nemishanguzo.

Ukuthi umuntu kufanele adle ukudla okunempilo namavithamini, azivocavoce. Angabi nobudlabha ehambe ekhafula yonke indawo noma ekhwehlela avale umlomo phakathi kwabantu. Adle umshanguzo wakhe ngendlela efanele.

Kufanele ukuthi umntwana amunakekele umzali wakhe uma esekhulile. Hhayi ngoba sekuyijoka kodwa kufanele ngoba naye wamunakekela esemncane. Naye-ke akamunakekele ngothando.

Izinselele iziguli ezibhekana nazo. Zivuke ekuseni ziye emtholampilo, zihlale nakhona ziphinde zinganakwa. Zize zibuyele emakhaya zingalutholanga usizo. Kuthi nalaba abalaliswa ezibhedlela nabo abanakwa, kuthi ngokugcwala kwemibhede baze balaliswe phansi.

Babasiza ngokuthi babanike imithi mahhala emitholampilo nasezibhedlela.

Ngingameluleka ngokuthi aye emtholampilo ayohlolwa anikwe namaphilisi. Kepha makungamsizi, usengabuyela futhi esangomeni ayokwenza wona umsebenzi wabadala.

Ingathuthukiswa ngokuthi ihambele emakhaya abantu abakhubazekile ukuze bathole usizo abaludingayo.

Bangayeseka ngokuthi babaphe uthando, bangabahluleli, babakhuthaze ngokuthi banakekele lezo ngane asebey'khulelwe. Babe womama.

Bangenza ngokuthi bathumele abahlengikazi abayintsha, abazi kangcono ngezidingo zentsha. Bakhuluma ulimi olulodwa nentsha, uma beye emtholampilo bangabalindisi isikhathi eside. Bangene baphume ngaphandle kokubahlulela.

Abasekelwa, abanakekelwa futhi bayabandlululwa uma befika emtholampilo. Njengabantu abangafanele ukuhlela umndeni.

Angikholelwa emthini yesintu yokuthakatha ngoba angithakathi.

Ugogo wakwamakhelwane ngamchazela ngokuthi ahambe aye emahhovisi aka-SASSA eduzane nalapho ehlala khona. Angaphatha umazisi wakhe, ne-proof of residence.

Ukuthi bakhushulelwe imali ukuze bahlangabezane nezidingo zabo.

Umphakathi namadoda kungathola inzuzo kule mikhankaso yezimo zengqondo. Futhi bathole ulwazi nokufundiseka ngezimo zengqondo. Inselelo ukuthi awamaningi amadoda angaya ukuyofuna usizo ngoba besabela ukwehlulelwa.

Umshanguzo we-TB yomugqa wokuqala usebenza ngamandla kakhulu futhi awugulagulisi. Umshanguzo we-TB womugqa wesibili awusebenzi ngamandla futhi uyabiza.

Ngingasisingatha ngokuthi ngimeseke ngimkhuthaze ukuthi adle imishanguzo ye-TB ayiqede.

Okumangazayo ukuthi umuntu ogulayo udla imithi okuthiwa iyaphilisa kodwa kutholakala ukuthi usegula kakhulu kunokuba abengcono. Kepha ubufakazi besayensi ukuthi leyo mithi ayihloliwe ososayensi, yenza ukuthi agule kakhulu.

Okumangazayo ukuthi umuntu udla imithi okuthiwa iyasiza. Kepha kutholakale ukuthi usegula kakhulu kunokuba abengcono. Kepha ubufakazi besayensi ukuthi leyo mithi ayihloliwe ososayensi, idala ubuthi emzimbeni womuntu.

Ukuthi kwakhiwe isibhedlela emakhaya, kwandiswe nezimoto ezizobathatha zibase esibhedlela esiseduzane.

Mngani wami ukuthwasa ukuya esikoleni sokuthwasa, ufundiswe ngokuhlahluka umuntu umtshele ngezinkinga zakhe. Ubuye umelaphe ngesintu.

Ngingenza imikhankaso emphakathini yokuqwashisa nokufundisa ngokuphepha kwi-COVID-19. Ngokuthi abantu bageze izandla, bafake izamfonyo nokuthi bangazibandakanyi nabantu abaningi. Kuthi labo abesengozini bahanjiswe ezibhedlela nasemaklinikhi ukuyohlolelwa i-COVID-19. Bagonywe, bahlaliswe ngabodwana ngezinsuku ezingu-fourteen.